Aforika Borwa ene ya re thusa, ka gore batho ba le bantsi mo Aforika ba ne ba re ba tlhoka ditiro. fa e tshameka FIFA, mme e dira madi a e le goreng, batho ba bantsi ba tla fitlhela ditiro mme re iphedise. Mme le dilo kwa mabenkeleng di seke di a ba tlhwatlhwa e e kwa godimo. Gwa thusa gore re bone naga ya rena e gaisa dinaga tso tsotlhe, ka gonne kwa mafelelong re fitlhela madi a e le gore a re phidisa. Mme ke ka moo re tshwanetseng re tshegetse Aforika Borwa mo metshamekong yotlhe ya bolo ya bolo tloa jalo le jalo.

Ke akanya gore fa gona le mekgele ya go lebana le dikgwetlho tse di tshwanang. E thusa le ka gore, mme re utlwane, mme re tshegetsane mo dilong tse dintsi. Mme fa motho a dirile phoso, mme a bolelelwe gore o dirile phoso, a kgone go dira ka thata. Mme seo nka dumela gore se nolofatsa sena le kamano tse di magareng ga ba dirimmogo. Sa ntlha, badirimmogo ba tshwanetse go utlwana, ba tshwanetse go ratana, ba tshwanetse go tshegetsana, ka gonne nako ya bona e ntsi ba e e ja ba le badirimmogo.

Metshameko ya diboto e tlhotlheletsa le bokgoni jwa go loga maano, ka gonne fa o ntse o tshameka motshameko , o tshwanetse wa bo o berekisa tlhogo, mme o tshwanetse wa bo o na le bokgoni jwa go loga maano. Ntle le bokgoni jwa go loga maano, o ka seke wa fitlhelela se o se batlang. Ke ka moo ke reng o a re thusa gore re loge maano mo dilong tse re ka di fitlhelelang mo teng. Mme le fa o na le bothata, o tshwanetse wa bo o itse gore o bo rarabolola jang, ntle le motho a itse kgotsa ntle le motho a tsena pelong ya gago a go direla dilo tse o sa . O tshwanetse go tsaya maikarabelo.

Selo se ke ikentshang bodutu ka sone mme ke go lebelela thelebišhene. Mme thelebišhene ke lebelela fa ke bowa tirong. Ke a itse gore ke lapile, ke batla go ikhutsa ka gonne ke berekile thata fa di ura tseo. Fa ke bowa sekolong ka di ura tsa thataro, fa ke bowa tirong, ke nna fa fatshe, ke lebelela television. Mme ke a ja, ke a tlhapa, mme ke a emelela ka ya go dira tse ke tshwanetseng ke di dire, ke lokise letsa kamoso.

Nna le ditsala tsa me re dira dilo tse di tshwanang fa re dutse mmogo. Gantsi re bua ka ga kgwele ya dinao gore go diragetseng, mang o ragile jang kgwele, mang o korile jang, mme re fana maele. Re bulane le ditlhogo gore go diragetseng mo motshamekong. Metshameko e re ratang go e lebelela re rata go lebelela Mamelodi Sundowns le Pirates ka gonne re a itsi gore ke tsona tse dinang le maatla, mme ke tsona tse di kgotsa di mo matsatsing a gompieno. Re bua ka kgwele gantsi fa ke ntse le ditsala tsaka.

Ke godile ke le mosetsanyana wa go rata go tshameka metshameko e e farologaneng. Ke ne ke rata go tshameka kgwele ya dinao, mme ke rata go tshameka bolotloa. Fa ke ne ka palelwa ke motshameko wa bolotloa, mme ka gonne ke ne ke rata kgwele ya dinao, seo se ne sa fetola bophelo jwa ka gore ke iphitlhele ke na le stress-e , mme ke sa itse gore ke dire eng ka gonne ke ne ke sa itse go dlala bolotloa. Ke ne ke batla go dlala bolotloa, mare ke sa kgone go e dlala. Mme go na le dilo tse dintsi tse ke tshwanetse ke di dire. Fa ke re ke a di dira, ke palelwa ke sena motho yo o nthusang.